Ke tla tshimolola ka go leletsa malome mme ke mo bolelele gore ke eme mo lefelong le le bidiwang mang kgotsa mo mobileng ofeng. Ke mobotse le ene gore o bokgakala jo bo kae mme ke mo botse le leina la lefelo le a leng mo go lone. Morago ke tsene mo google maps ke bone gore ke a go fitlhelela jang koo.

Batho ba ka simolola go palama dipalangwa ka ditlhopha ka Sekgowa go bidiwa car pulling ke fa batho ba le mmalwa ba palama sejanaga se le sengwe fela, go na le gore mongwe le mongwe a kgweetse sejanaga sa gage.

Ee, go tsamaya kgotsa gone go taboga ke tsela e e bonolo thata mme, e sena tlhwatlhwa epe fela ya go mmele.

Ka go nne ke tsamaya le bana ke netefatsa gore ke na le dijo tse di lekaneng le metsi a go nowa a a lekaneng mme, le koloi e ke tsamayang ka yone e le mo boitekanelong.

Go ka okediwa di dikariki tsa terena go fokotsa batho kgotsa ga okediwa tsone diterena mo nakong e khutshwane ura le ura.

Go ka dirwa di tsela tse e leng gore di letleletswe tsone fela palangwa tse di rwalang dithoto go kgweetsa mo go tsone, ka ga ba tla duela palo ya madi a le mangwe fela mo kgweding mme ba kgone go tsamaya jalo jaaka ba rata gantsi mo kgweding.

Ga ba na seabe se se tseneletseng ka gonne ga ba itse maikutlo a bapalami ba dipalangwa mme ke nagana ha bapalangwa ba ka, bapalami ba ka akarediwa mo go tseyeng ga ditshweetso ka dipalangwa tseo bothata bo ka kgonwa go rarabololwa.

Direnke e tla dula e le mafelo a tletseng tlhakantshuke ka gonne bakgweetsi ba di-taxi ke batho ba e leng gore ga go bonolo gore ba obamele melao mme ke batho ba itseela ditshwetso.

Go bonolo thata go reka dilo kwa China segolobogolo jang mo nakong ya sejanong ya thekenoloji. Ke ne ka dirisa mogala wa letheka go tsenya di-order-a mo App-eng ya Shein mme ka duela gone mo mogaleng wa letheka e re morago ga dibeke di le tharo dilo tse ne ke di rekile di goroge.

Ga gona ditirelo tse di kgethegileng tsa ditirelo tsa baagi ba ba tsofe mo lefelong le ke dulang mo go lone. Mme bone ba kgona go sa duele madi a a lekanang le a bašwa, ba duela madi a a ko tlasenyana. Ga ke nagane gore go mosola go ba neeletsa dipalangwa tse e leng gore di kgethetsewe bone ka gonne ga e se batho ba ba dulang ba tsamaya thata mme ebile ga e se batho ba e e leng gore ba tsamaya nako e telele.

Diterena tsa Gautrain di sireletsegile thata go na le tsa Metrorail ka gonne ga di dule lefelo le le lengwe fela jaaka tsa Metrorail. Di sireletsegile ka gonne mo di tsamayang teng go nale bathapiwa ba ba di tlhokometseng.

O ka tlhoka metsi a le mantsi wa tlhoka le dijo tse di bonalang kana jalo matokomane le dimonamone mme ebile wa tlhoka le kobo e nnye ha go ka nna tsiditsana.